Va endlela leswaku munhu a nga endli swa u teka a teka kumbe a humesa inshurense yo karhi, a karhi a swi tiva leswaku u ehleketerile or maybe u na muvabyi loyi a tivaka ku ri a nge heti nkarhi wo karhi, so loko ku va na nkarhi wo rindza va lava, va lava ku vona ku ri himpela munhu a nga teki inshurense a langute khombo, kumbe swo karhi leswi swi nga ta va swipulaniwile ku ri swi swo nga swi nga fambi hindlela leyi yi nga toloveleka kumbe leyinene.

Mhaka ya ku tirhisa vamachonisi yi na vunghozi hileswaku, loko ku fika nkarhi u nga vi na mali ya ku va hakela, va swi kota ku ri va ta eka ndlela ya wena va onha, va teka nhundzu ya wena kumbe ku ku vavisa ku kondza u hakela mali leyi u va kolotaka yona.

Van'wani va tirhisa ku chuhisela kumbe ku londza hi xiyimo xa le henhla swinene, va va or va teka pasi ra wena va ku va ta ri khoma ku ze u fikelela u heta ku hakela xikoloto lexi u va kolotaku xona.

Xivutiso xo sungula lexi ni nga xi vutisaka i timhaka ta ku ri hi n'hweti va va teka mali muni kumbe va teka mali ntsengo wa ku fika kwihi, ku loko va kha va ni hlayisela mali ya mina hi kona laha ni nga ta kota ku langha kahle ku ri leyi bangi yi lulamile or a yi lulamanga for swilaveko leswi swa mina.

Swivangelo swi leswi endlaka ku ri vanhu va kuma mali ya yo tlula mpimo i timhaka ta ku va na swikweleti, kumbe swilaveko swo tlula mali leyi u va ku u yi kumile eka n'hweti yaleyo, so va ngetelela ku ri va kota ku ri vahlanganisa swilo hinkwaswo leswi lavekaka ku kondza va heta va hundza ka mpimo wa mali leyi yi nga yi nga vekeliwa ku va yi fika kona.

A a ndzi ta ku mayelana na timhaka ta ti-cellphone, a ndzi ta hlamusela leswaku i va vuyisela, vuyisela hikuva va kota ku ku kuma loko va va kota ku fonela vanhu lava nga le kule na vona va kota ku ri va kuma va nga va nga vi va pfalelekile a handle ka mahungu lawa ya ya va ku kona.

Makhombo ya ku xava movha lowu va wu tirhisiweke, i timhaka ta ku va u ri na swihoxo kumbexana ti-parts to karhi leti ti nga ti nga ta khale ti nga ha ri ku kahlekahle, yi ta endla leswaku loko se u kha u wu tirhisa movha lowu, yi va na timali to karhi leti a ti nga a ti nga ri kona eka ntsengo lowu a wu wu vekile loko u xava movha lowu.

Ku ri loko ndzi rhumela mali leyiwani, xana loko ni tirhisa selulafoni ni swi kotisa ku yini ku loko yo va yi fambile yi nghenile ka akhawunti ya wrong ndzi swi endlisa ku yini, xin'wana xivutiso i ku ri loko mali yo karhi yi yi fika yi nghena ka akhawunti ya wrong hi swihi swikoxo kumbe mali leyi ni fanele ni yi humesa ku ri ndzi kota ku ri ni yi vuyisela ndzhaku, swin'wana xivutiso i ku ri, va vanhu va ku tala va kota ku ri maybe foni yi lahlekile hi byihi vusirheleri lebyi ni nga byi kumaka ku ri munhu un'wana a nga koti ku a teka mali ya mina kusuka eka selulafoni.

Ndlela leyinene ya ku aka rifuwo, vuvekisi i ku languta tiakhawunti leti ti pfumelaka ku ri maybe hi lembe yi ku vuyisela ntsengo wo karhi, kumbexana hi ti tin'hweti kumbe nkarhi wo leha ku fika kwihi, loko u yi vekisile yi ta kota ku ri yi va kha yi va ni tintswalo to karhi, hi wona hi yona ndlela yo aka rifuwo hikuva mali u va u yi vekile mara yona yi va yi kha yi kula u nga ri ku yi khomeni.

Ndzi nga anakanya hi timhaka ta ku ri ku va vana hikuva vona hi vona vana lava va nga ta va vadyandzhaka va mina. So ndzi nga ndzi nga swi tekela nhlokweni timhaka teto ta ku ri ku va xiboho xa nkoka ku ri ndzi vekela vana ku va vona va kumaka mali leyiwani loko ko tshuka ku humelele khombo.

Va nga kota ku ta va ku ba va ku bukutela kumbexana va teka nhundzu ya wena, kumbexana va teka pasi ra wena or bangi or khadi ra wena ra bangi, va ri khoma va ku u ta swi kuma ntsena loko u hakelini i khombo lerikulu swinene or switandzhaku swo ka swi nga ri kahle loko u hetile ku hakela.

U fane u languta ku ri vanhu lava or tipulani letiwana va va pfuna ka mavabyi mo ma njhani, mavabyi mo karhi kumbe mavabyi hinkwawo hi ku angarhela kumbexana va endlisa ku yini, hi swona hi yona ndlela ya kahle ya ku ri u languta pulani leyi nga ta ku tirhela kahle.

A ndzi ta vutisa ku ri xana ti hlayiseke ku fika kwihi timhaka ta ku ri loko selulafoni yo tshuka yi lahlekile, xana vuxokoxoko lebyi nga le ka foni byi hlayisekile ku fika kwihi ku ri loyi a nga yi ku tshukaka a yi thumbile kwalomu yi nga ta va yi lahleke kona a nga byi tirhisi. Xin'wani xivutiso i ku tiva ku ri mali yi va yi hlayisekile swinene na, kumbexana yi na ku pfa yi yivekayiveka kwala na kwala.

Swi va pfuna hi timhaka ta ku ri a va yi va ya yima tilayini ta ku leha lomuya tibangini, na ku komba na ku kota ku ri mali ya vona ya hlayiseka, yi va yi hlayisekile hikuva yi va yi nghena va nga zangi va fambafamba lomu ku nga ta va ku ri na swigevenga.

Swi pfuneta hi timhaka ta ku ri vutshunguri byin'wana byi va byi durha swinene swa ku munhu a nge vi na yona mali ya ku hakela hi nkarhi wolowo, so loko u kha u hakela swipfuneti swi va swi pfuneta swinene ku va ku loko se u fane u pfuniwa hi vuvabyi kumbe vutshunguri lebyi durhaka swinene va kota ku ri va va pfala vangwa leriya va ku hakelela ntsengo lowu lavekaka.

Swi na nkoka hi timhaka ta ku va loko wa ha ri ntsongo u va u ri na matimba swinene ya ku kota ku ri u endla mintirho leyi lavekaka ku ri swilo swi famba hi ndlela se loko wa ha ri ntsongo swi kahle ngopfu u kota ku pulana hi ku u na u na miehleketo yo tala yo yo saseka leyi nga endlaka swilo swi hatla swi humelela ku kota ku ri loko se u va se u kurile rifuwo ri va ri yimile ri tiyile.

Ku va u chela mali hi ku landzelelana swi na nkoka hikuva loko u ya u kha u chela ku heta ku va ku va ri na swo karhi leswi endlaku ku ri ku va na ti leswi va swi vitanaka ti-interest so yi va yi kha yi ya yi kula mi kuma ku a yi tax-iwi mali ya kona yi heta yi va yi kha yi va kahle loko u kha u chela u kha u chela u chela loko se ku ya hela tin'hweti ta ta makumembirhi swa endleka u kuma ku ri mali ya wena se yi va yi tele swinene.

Loko u tshama entsungeni va malwandle u lava ku rhumela mali lomu kaya ku na maendlelo yo karhi man'wana ya mona i ti pay pal kumbe xana u tirhisa vo western union ku va ku ri ndlela ya ku ri u kota ku rhumela mali yi kota ku fika hala kaya.

Mhaka ya ku xava airtime hi banka yi olovisa hi tindlela ta ku va loko u lava airtime wa kota ku yi kuma sweswisweswi a swa ha ze swi lava u tsutsumatsutsuma u lavana na ma-shop-o kumbe swiphaza leswi xavisaka airtime u vheta u kota ku endla hi nkarhi wolowo yi nga u nga le ku yi laveni u vheta u kota ku yi xava u kota ku yi tirhisa hi xihatla.

Tiakhawunti letiwana hikuva ti ri na interest rate yo karhi yo va fixed a swi olovi ku ri u kota ku ri u teka nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u wu lavaka hikuva tanihileswi na vito ra kona fixed swi lava ku yi va yi yi pfariwile for nkarhi walowo hikuva yi na ti-interest ta le henhla swinene.

Ku joyina mitlawa ku joyina mitlawa yo hlayisa mali na vanhu lava u nga va tshembeki a hi mhaka ya kahle hikuva siku rin'wana un'wani wo a nga no swi pfuketana a teka mali liya a nyamalala a ku na laha mi nga ta n'wi kuma kona hikuva a mi nga tivani a mi nga tshembani no tshembana.

Ku hlayisa mali hi ndlela ya ku hlanganyela hi muganga swi nga va na nkoka swinene hikuva mi ta kota ku va mi kha mi tiva ku ri mi hlanganela mi lava ku ku endla yini kumbe mi va mi kongome kwihi as muganga ene swi ta va swi tiyisa vuxaka lebyikulu swinene exikarhi ka vaaki va muganga wo wolowo.

Hakeriwaka ya hambanahambana hikuva tin'wani ti na ti-special benefits tin'wani a ti na ti-rewards tin'wani ti na ti-rewards ta ku ri loko u kha u tirhisa va ku nyika maybe ti-chash back-e ti-one phesente ku ya fika ti-five phesente tin'wani ti na tipoyintsi, tin'wani ti na ti-secure deposit sweswiya swa ku loko wo tshuka wu lahlekeriwile kumbe credit ya wena yi nga ri kahle swe swa ku taniya tin'wani ta vana va xikolo tin'wani ta vanhu va mabindzu tin'wani a ti na ti a ti na ti a ti na ti-charges loko mi endla leswo rhumela hala na hala.

Kokwani ni nga tshama na vona hansi ni va hlamusela leswaku ku kuma mali hi mobile money swi na vuhlayiseki swi tlhela swi va na na na na ku va xihatla swi tlhela swi va na ku ntsengo wa le hansi hikuva va ta va kha va hlayisa mali liya va yi tirhisa for tithekisi kumbe swin'wana swifambi leswi a va ta famba hi swona ku ya lomuya tibangini kumbe a tihofisini ene yi yi kahle hikuva yi hlayisa yi hlayisekile yi va yi pfulekile a ku na ku ri leswi nga tumbela hi yona yi va na leswi va swi vitanaka ti-savings wallets-e lomuya va kombaka va nyika na na na ti-loan mi kuma ma teka mali yo karhi yi tlhela yi ndlandlamuxa na na ikhonomi ya laha kaya.

Leswi ni faneleke ku swi langutisa before ni teka khadi ra xikweleti i timhaka ta ku ri ti-interest ta kona ti famba njhani mahakelelo ya kona na limit ya kona ku ri leyi ni nga yi tekaka yi helela kwihi naswona loko no tsandzeka ku hakela ti-penalty ta kona va charge-a ku fika kwihi na ku ri i masiku mangani before munhu a hakela leyi leswi va nga ta swi pfala na ku ri va na yona ndlela yo sivela ku ku ri khadi ri tirhisiwa swi nga ri enawini na, na ku ri munyiki wa khadi u na ndhuma ya ku fika kwihi wa tirheka na vanhu or i vanhu lavaya vo hlupha na.

Ni rhandza ku xava data ya ku ringanela vo ma three hundred hikuva data ya kona ya durha ya halawani. Ene swo tala leswi ni swi tirhisaka ni yi tirhisa ku va ni lavalava mintirho sweswiya swa ku ni nghena na le ka ti-WhatsApp ni hungasa na vanghana ni nghena nale ka ti-Facebook sweswiya sweswiya hi leswi ni ni yi tirhisaka swona data.

Munghana wa mina laha u lavaka ku ya lomba kona mali a ku hlayisekanga hikuva a ku le nawini, naswona munhu wa kona loko se a yi lava mali ya kona a nga cincacinca a yi lava hi leswi a swi lavisaka swona. Loko u tsandzeka ku hakela va nga ta va ta teka nhundzu ya wena va yi khoma leswaku wena u ta kota ku ri loko u hakela, hi kona swi nga ta vuya swilo swa wena. So na ku lemukisa ku ri loko u nga se ya le hleketa kahle u va na vukheta lebyikulu swinene hi ku switandzhaku swa kona swa chavisanyana.

E mina ni vona swi lulamile hikuva, lahaya ku na ku hlayiseka hi ku u ta rhumela munhu luya code leyi nga kona u tlhela u n'wi rhumela na pin, so a ku na khombo leriya ro u nga tshuka u rhumela munhu wo ka nga ri yena, hikuva u ta va u kha u vulavula na yena u kha u n'wi byela ku ri okay sweswi se ni yi rhumelini mali na leswi swi lavaka ku ri u teka mali hi leswi u n'wi lerisa hinkwaswo.

ku hatla u hakela u nga endla ndlela ya ku mi twanana ku ri hi n'hweti ni ta va ni hakela ntsengo wo karhi, loko ku ri ku i two hundred u ta va u kha u hakela two hundred yaliya for tin'hweti ta tsevu kumbe ta nkombo kumbe ta makhumembirhi. Mara mi ta va mi kha mi twanana kahle ku ri u tlhela u ti byela ku ri hi masiku yo karhi ni fane ni hakela ku ri ni hatla ni heta xikweleti lexi.

Ku ku pfala akhawunti ya wena ni vona swi ri kahle hikuva ko tala loko u nga pfali akhawunti tin'wani tiakhawunti ti va ti kha ti charger hi n'hweti hi n'hweti hi n'hweti, So swa endleka u kuma ku se swi heta swi ya onha lexi va nge i credit score xa yena hi ku u ta kuma ku se u kolota mali yin'wani ya ku tala ngopfu, leyi yena a nga ehleketangi ya ku yi kona hikuva a nga va byelaka va bangi ku ri va pfala akhawunti liya a nga ha yi lavi.

Khale airtime a yi xavisiwa lomu ka vo, emavhengeleni lamakulu na lomu swiphazeni. So a swi nga olovi ku kuma airtime, so masiku lawa hikuva tibanga ku ri na leswi va swi vitanaka ti-app lomu tifonini vanhu va xava airtime nkarhi wun'wani na wun'wani nkarhi wun'wani na wun'wani esikwini lowu va wu lavaka. A va ha zi va ya kule vo tikhomela tifoni va xava airtime hi laha va lavaku kona.

Eish ku va machonisa i munhu loyi a lombisaka vanhu mali mara a nga le nawini ngopfu ni nga swi veka hi ndlela yeleyo. So mina nawu lowu ni nga va nyikaka i ku va byela ku ri loko ni ku lombi mali, ni kombela hi nga zi hi holova loko siku ro hakela ri fika hakela, hikuva leswiya swaku ni tata ni ta teka nhundzu a hi leswi ndzi swi lavaku, and a ni lavi ku hi holovisana swi ze swi fika kule ku ya le exiphoriseni hi ku tiva ku ri mina no va machonisa a ni bangi. Ni hakeli kahle hi nga ze hi holova swi nga ze swi fika se hi fa hi swi gonyisa swi ya le henhla ni.

Leswaku loko va kha va tsutsuma va tsutsumisa timovha leti va nga ri na ndzindzakhombo swi na nghozi yo tlula mpimo hikuva loko wo tshuka a tlumbe munhu wun'wani kumbexana yena hi hexe movha wu jika swi ta n'wi durhela swinene, hikuva loko o bisa movha wa un'wana u ta fanele ku ri yena a hakela hi yexe yi huma exikhwameni xa yena mali.

Hikuva va va va va endle leswi va nge i fixed period so nkarhi luwa loko wu nga se fika swi vula ku kahlekahle wena se u teki mali liya swi nga se ringanela ku ri yi huma, so na vona va lava ku va va dya kwalaya va teka ti ti va ri va ri ti-interest leti a wu ti kumile kumbe na yin'wani ntsengo ya ya mali ya wena so i swa hluphanyana swilo leswa bangi.

Vukahle bya kona i ku ri u kota ku ri u rhumela munhu la nga le kule mali a kota ku ri a pfuneka, loko ku ri ku u lava ku xava ku xava swakudya a kota ku va a xava a kota ku va na mali ya ku a tihanyisa. Vubihi bya kona i ku va vugevenga byi tele ngopfu la misaveni so swa endleka u ku u rhumela yena kasi a hi yena i munhu un'wana a ngo u lava ku ta ku ku tekela mali hi a kha a tirhisa mavito ya xaka ra wena.